Ezi ntlobo zolimo zibalulekile kuba zizisa ukutya emaphandleni apho khona iivenkile zidla ngonqaba. Ulimo lemveliso encinci luye luphinde luzise amathuba omsebenzi kulutsha ngoba kaloku apho emaphandleni inqabile imisebenzi.

Molweni, makwedini. Ndiyavuya ukuva ukuba nifuna ukundityelela nindincedise ngeehagu zam. Kodwa ke ingase nazi ukuba iihagu zizilwanyana ezinamandla ngakumbi kwaye isantya ezihamba ngaso siphezulu. Ngoko ke akuyi kuba licebo lihle ukuzoyikisa okanye ukudlala ngazo niphinde nihambe ecaleni kwazo. Kodwa ke batshana bam ningoyiki ndizanibambise intambo, ndizanifundisa uba zihoywa kanjani xa sele nilapha.

Ndiyazithanda iitapile kuba zisisityalo esomeleleyo esikwazi ukukhula nakwenjani imeko le.

Urhulumente noluntu kufuneke babhenele kwi-communism ngoba i-communism ibeka phambile iimfuneko zeqela kunemfuneko zomntu omnye.

Ndikhetha iierityisi ezikhenkcezisiweyo kuba zinencasa eziswiti kwaye nezondlo zisezingeni eliphezulu.

Owona mcelimngeni ujongene norhulumente wethu lunqongophalo lweziseko zophuhliso ezaneleyo, izixhobo zokusebenza, iinkqubo zenkxaso.

Iimpawu zibonakala ngokuba igusha iphulukane noboya bayo kula manqina angemva nasesiswini, njalo njalo.

Ukufuywa kweenyosi kunika uncedo oluninzi, kubandakanywa ukuveliswa kobusi kunye nokuveliswa kwe-wax yeenyosi. Ukongeza ukufuywa iinyosi kukhuthaza impilo yekholoni yenyosi yaye xa ungumfama utyalomali lokuqala olufunekayo luncinci.

Iertyisi, amaqunube, ikhaphetshu, amatswele, amazambane nesipinatshi.

Sobe siyibambile siyilalisa ngecala langasekunene. Uthathe imela uyinqumle umqala, kodwa ke ube ubeke into yokhongoza igazi apha ngaphantsi. Isobe ifile, uyifaka emanzini abilileyo ukuze kube lula ukuxhutha imbuphu. Ugqiba kwakho uyayicoca le nkukhu, emveni koko ukhuphe iinyama zangaphakathi.

Ewe, kuba abantu abangathathi ntweni bazotsho bakwazi ukufumana ukutya okunezondlo eziphezulu ngaphandle kokuba baye kwiivenkile ezithengisa ngamaxabiso aphezulu.

Ewe, kunobanceda kuba nangona zinqabile izityalo zasendle ezidolophini abantu abasemaphandleni basenoza bezozithengisa. Loo nto inganyusa neentlobo zokutya ezifumaneka ezidolophini.

Iiorenji, ii-grapes, iilamuni, amapere, amanatshi, iithanjarini, ii-grapes, amaqunube.

Ngoba uyasetyenziswa ukuvelisa iswekile, ukuvelisa ukutya kwezilwanyana, ukwenza amaphepha namayeza asesibhedlele. Iphinde usetyenziswe nokuvelisa i-biofuel.

Kukungabikho kwimali ezo kusetyenziswa njengetyalomali lokuqala, ukunqongophala kolwazi ngakozolimo nonqongophalo lobuxhakaxhaka bale mihla, kunye nokuthutha kolutsha lusingisa ezidolophini luyokhangela impilo engcono.

Kukutyala kuba xa usahluleka kweli nqanaba usenza uphela sonwabe, loo nto iyakuxela ukuba isivuno sakho siya kuba sincinane okanye singabi nasondlo saneleyo.

Ndandizovele ndibhubhe ndilintshontsho, hlobo le ndimathe ngalo ndandizotyiwa ngukhetsha. Ndandingazufika kwakweli nqanaba lobunkukhu.

Xa ufuna uphawula inkomo usenokutshisa isikhumba esi okanye usike iindlebe ngohlobo oluthile oluhlukileyo kwabanye abafama abakwalapha engingqini yakho.

Ndithanda ezikhenkcezisiweyo kunezinkonkxiweyo kuba ezikhenkcezisiweyo zinesondlo esiphezulu.

Ewe, kuba njengokuba inani lwabemi beli lizwe likhula loo nto iyoxela uba imveliso nayo kufuneke ikhule ukuze ilingane nabantu. Ngoko ke xa kuncediswa, loo nto iyawuthetha uba imisebenzi iyavuleka eluntwini kwaye nabantu banokutya okwaneleyo.

Oonomaweni, iitumato nee-olive.

Ingaba zizityalo kuba kungafuneka ndizibukele, ndizibone zisitsha okanye ndisebenzise imali ezinkulu ukuwathutha amanzi lawo okunkcenkceshela. Ingandichana eyo nto eyo, izityalo zingandichana ngoba kaloku zona imfuyo noko zizawukwazi uba zihambe ziyozikhangelela emadlelweni.